Fa nka lemoga gore malome o tsene mo Forex, ke ne ke tla ikutlwa ke batla go itse. Mme gape ke tshwenyegile ka dikotsi tse di ka nnang teng mo Forex. Ke ne ke tla mmotsa ka maitemogelo a gagwe le go mo kgothaletsa go nna kelotlhoko, le go nna le kitso e e tseneletseng ka yona Forex. Ke tla neelana ka tshegetso le go abelana kgakololo, ka mekgwa e babalesegileng ya kgwebisano. Ka kakaretso gape ke solofela gore o tla atlega fa a ntse a le kelotlhoko.

Sa ntlha ka bobedi jwa lona lo tlhoka go nna baagi ba Aforika Borwa. Kgotsa baagi ba leruri mme le o se lokele nne le legae pele mo Aforika Borwa. Go na le mananeo a puso a ka go thusang ka madi, fa lotseno la gago lo kopantswe lo le magareng ga three thousand five hundred le twenty-two thousand rand ka kgwedi. Di-bank-a di ka go naya dikadimo ya ntlo, kadimo ya ntlo, ka dinako tse dingwe le kwa ntle ga deposit-i e kgolo. Fela o tla tlhoka go ntsha di-ID tsa gago, bosupi jwa lotseno le go signer tumelano ya se mmuso, fa o bona ntlo e o e ratang. Ke kakanyo e e siameng go amogelwa pele ga dikadimo pele, gore o itse gore o ka kgona go duelela bokae pele o simolola go batla go tlhoafala.